Ukuhlala phantsi ixesha elide loo nto leyo iyabachaphazela abantu kuba isenokwenzeka ukuba umntu agqibele enengxaki yezintso, agqibele enengxaki yomqolo kunye nezinye iingxaki ezichaphazela impilo.

Yinto endinokuba nomdla kuyo kuba intle kwaye futhi iyabukeka, yaye yindalo ekusondeza kufutshane nomdali kwizinto zonke. Ngoko ke kungakuhle kakhulu okokuba umntu uqhubeke eyenza uzawukwazi ukuyibukela.

Kwakumnandi kakhulu kuba abantu abanintsi babemanyene, babekade beyimbumba kucingwa ngento enye kungekho zinto zixhalabisayo, kungekho ntlungu eyayikade isenziwa. Kunoko abantu babekade besenza izinto ezintle bencedisana, kuvuywa kusonwatyiwe nje kakuhle.

Andikho mde kakhulu apha kule midlalo yebhola. Kodwa ke yeyona nto ibikade inokundenza uba ndibe ngoyena mdlali webhola ekhatywayo olungileyo sisantya sam. Yaye ndingakulungela nyhani ukuba ngumdlali webhola ekhatywayo ngenxa yokuba ndinesantya esiphezulu, kwaye ndinomzimba omncinci okwaziyo okokuba ulungele ukukhawuleza ndize ndikwazi okokuba ndidlale ibhola.

Abantu abanintsi abazazi iinzuzo zempilo yengqondo ezinxulumene nokuthatha inxaxheba kwimidlalo. Kuba kaloku abantu bahlala besezindlini le midlalo yenza okokuba bakwazi ukuphumela ngaphandle babe nenxaxheba kwezemidlalo. Nto leyo inoba nceda kwizigulo zengqondo okanye babe neenzuzo zengqondo, zempilo yengqondo.

Ndingamncedisa ngokokuba ndimfumanele abadlali abakwaziyo nabanobuchule bodlala ibhola ekhatywayo. Kanti kwakhona ndimfumanele ne-sponsors ezizokumncedisa ekubeni makafumane iimali zokuthengela abo bantu izinto zokunxiba ne-kit yokunxiba for ibhola.

Ewe, ndiyavumelana nayo kuba kaloku izokwenza ukuba abantwana basuke esitratweni baze babe nento abanokunikela ingqalelo kakhulu kuyo nenokubanceda ukuba baphuhlise yaye bakhule kwizakhono zabo zobomi baze bakwazi ukuba babe nengqalelo ethile ebomini kunokuba banikele ingqalelo kwiziyobisi umthetho.

Ukufumana imidlalo efana nee-netball ukuya kwi-hiking nakwizinto ezinokubanceda uba babe ngaphandle baze basebenzise amandla abo nomzimba wabo ukuze bakwazi ukuba basebenze. Loo nto inokubanceda okokuba bafumane indlela enokubanceda ukupholisa ingqondo okanye babe ngabantu abakwaziyo okokuba bazonwabise ngendlela efanelekileyo.

Indawo edlalelwa kuyo ibhola yomnyazi kube yindawo enokuba ngaphandle okanye indawo enokuba ingene umoya lula, kuba kaloku kulezi ndawo kudlalelwa kuzo ngoku ufumanisa okokuba kungaphakathi eholweni, nto leyo eyenza okokuba ispeyisi sibe sincinci okanye indawo ibe ncinci uba kungadlalelwa kuyo kuze kungangeni nomoya owaneleyo.

Ndingathatha uCharles Monro kwiqela lombhoxo laseNew Zealand ndize ndimfake endaweni Vincent Koch walapha eMzantsi Afrika. Kuba kaloku uMonro lo ungoyena odlala kakuhle kakhulu ukanti uKoch yena ungoyena mdlali sinaye apha eMzantsi Afrika ongadlali kakuhle.

Ngumsebenzi endinokuwuvuyela kakhulu ukuwenza lowo kuba uzawukwenza ukuba ndizilolonge ize ndipholise nengqondo kanti ndizigcine ndifithi apha emzimbeni.

Benziwa lula kakhulu kuba kukho into eninokwazi ukuncokola ngayo nento enivana ngayo nje zisuka. Kanti loo nto leyo iyanceda ukuba ukhe uqalise ubuhlobo kakuhle buze bukwazi uba buqine.

Ndingabateketisa ndisithi yiBhazuka kuba kaloku lizobenza eli gama ukuba bazazi ukuba akekho umntu onokubafikelela okanye elinye iqela elinokubafikelela. Ngabo bodwa nje abahamba phambili.

Ewe, kungaba yingenelo kuba kusenokwenzeka ngamanye amaxesha okokuba kudingeke kubalekwe baze ke ngoku babe semanzini nto leyo enokwenza ukuba kube nzima ngakuqubha. Kodwa xa sele sebefundisiwe kuzawuba lula ngabo okokuba bakwazi ukuqubha baze basindise nabantwana abasebancinci.

Kubalulekile kuba le nto izawukwenza uba umntana abone okokuba umkhathalele, yaye uzikhathalele nezinto azenzayo. Nto leyo ezobonisa nabanye abantwana okokuba unaye umzali omkhathaleleyo, izobonisa nabo ootitshala nabo okokuba nyani ndiyikhathalele indlela umntwana wam aziva ngayo nendlela izinto ezenza ngayo. Yaye nomntana uzawukhula esazi ukuba unayo isapoti edingekayo, uyawuyifumana emzalini.